Dithulaganyo tsa data tsa mogala o o leng mo seatleng di fetotse matshelo a batho ba le bantsi bao ba dirisang mogala ono o o leng mo seatleng. Jaanong go na le mefuta e le mebedi ya dithulaganyo tsa data re na le data e e le gore e lekanyeditswe limited data deals le data e le gore ga e a lekanyediwa unlimited. Go simolotse go neelana ka data kapa go rekisiwa ga data e le gore ga e a lekanyediwa unlimited. Seo se fetotse tiriso ya data ebile le badirisi ba megala ya letheka kapa megala e e leng mo diatleng ba simolotse go fetogela ko teng. Jaanong mo isagong ya gompieno batho ba le bantsi ba simolola go ya gona teng ko go dithulaganyong tsa data e e senang melelwane e e leng unlimited, seo se go bolelela gore go tlile go fetoga mo nakong e e sa fediseng pelo.

Go le gantsi ga ke fitlhela mogala o mo ntjha, ke simolola pele ka go tlhola tshireletsego ya me, security features mme ka boa ka itseela di-App-e. Morago ga go itseela di-App-e ke bo ke tsena mo mafaratlhatlheng a inthanete ke a go batlisisa ka sengwe le sengwe se e leng gore se teng ka ntlha ya mogala o.

Diteišene tsa seromamowa tsa setšhaba di ka dirisa tsela e e maleba kapa tsela e e bonolo e e ka dirang gore badudi ba kgona go fitlhela tshedimosetso e e leng gore e maleba ebile ke a boammaaruri ka go dirisa digital satellite jaaka potso e buile. E fela ba tshwanetse go neelana ka tshedimosetso e e leng gore e siame ebile bareetsi kapa badudi ba tla e amogela. Go na le mekgwa e le mentsi e le mentsi e e leng gore e ka dirisiwa gone foo, ka bokao go ka dirisiwa mogala wa letheka go na le di-platform tse e le gore o ka di dirisa mo mogaleng wa letheka go neelana le maemo kapa di-update tse e le gore di teng mo maemong a bosa letsatsi ka letsatsi ka mafaratlhatlha a go tshwana le Facebook, mafaratlhatlha a go tshwana le WhatsApp, mafaratlhatlha a go tshwana le Twitter, jalo le jalo.

Dikai tsa ya thekenoloji e e golang ke di le dintsi thata tse e le gore di atlegile go tshwana le go ruta barutabana ka tsela ya mo moweng, learning, ke yone dikai tsa thekenoloji tsa go ruta tse di atlegileng mo go fitlheleleng thuto ya sekgala.

Ditlhogo tse tsa dikgang tse e leng gore ditlhomile kwa pele ga jaana mo nageng ya Aforika Borwa ke ditlhogo tsa basimane ba ba tlotlegileng kwa motsesetoropong wa Burgersfort ba kgweetsa dibaesekele go ya kwa motsesetoropong wa Cape Town di itlhomile kwa pele mo malatsing a fitileng ebile ga jaana mo mafaratlhatlheng a TikTok, mafaratlhatlha a WhatsApp di sa ntsane di tsweletse, di tsweletse kwa pele di itlhoma kwa pele. Ntlha e le gore e le sebaka gore motho a ka kgweetsa baesekele go tloga mo di-kilometer-ra tse dintsi di le kana-kana go tloga mo motseng wa Burgersfort go ya kwa motsesetoropong wa Cape Town.

Ditlhabololo di le dintsi di nna teng kgona jaanong ka go dirisa di-gadgets o ka bua ka di-laptop, o ka bua ka megala ya letheka, smartphone e le gore e dirisiwa jalo le jalo go ka tokafatsa go ithuta o le kgakala. Ka go dirisa tsela di le dintsi jaaka go nna mo mogaleng wa video o e leng gore o ka bona morutang bana wa gago a ntse a go ruta mo mogala lethekeng la gago kapa mo laptop-ong ya gago.

Ke selo se se molemo gore batho ba kgone go stream-a ditirelo tsa go stream-iwa, ntlha e le gore ga e le gore o batla go bona sengwe se e le gore o na le kgatlhego mo setsong sa naga e e rileng go tsaya sekao naga ya china o kgona go bona bonolo fela ka ditlhaeletsano kapa ditirelo tsa go stream-a, jaanong go molemo ebile go botoka ga go diriwa jalo.

Mo mafelong a e le gore a na le baagi ba le bantsi ba ba dirisang Wi-Fi go tshwanetse go lokela dingwe di satellite di le dintsi gore di kgone go amogela badirisi ba Wi-Fi ka tsela e e maleba le tsela e e lekantsweng.

Fa motho a batla go reka mogala kapa founu e ntšha a ka lebelela di-security features, a ka lebelela camera, a ka lebelela gape le mokgwa o founu o dirisanang le difounu tse dingwe ka one. Go reng kere jalo, di-security features di sireletsega tshedimosetso ya motho yo o dirisang mogala wa gagwe gore e nne ntse e sireletsegile. Camera, ga re bua ka quality ya camera re bua ka selo se e le gore se tlile go emela ka moso fa o dirisa dilo tsa go tshwana le bo video call, mogala wa video.